Ke nahana batswadi ne ba hlile ba le ka hara mathata kapa hona ba le ka hara mahloko, ba shebane le seemo se seng sa bophelo e ba sa tsebe na ba tla se lokisa jwang.

Hlompho e tswella ka hlompho haholo. Hlompho ha e sa le yo ho hang ka hara setjhaba sa rantsho. Hlompho ha eyo, bana ba rona ha ba hlomphe hohang.

Ke tlo rekisa nama ya nku, ke tlo rekisa mala le mohodu, ke tlo rekisa le yona hlooho le maotwana bana beso, nka thabela tshehetso ya lona. Ke di rekisa ka theko e tlase, di tsamaya le meroho.

Matsatsing a hona jwale, dintho tse ngata di fetohile. Ke nahana ho bohlokwa hore re boloke puo tsa rona tsa ma Afrika tsa setso, hore bana ba rona ba tlang ba tsebe moo re tswang hobane Sesotho se re, ha o sa tsebe moo tswang ha o tsebe moo o yang.

Ho hang ha di tshwarwe ho ya ka setso sa rona, Basotho ba lahlile setso ho hang ha ho fihluwa ho mapato a batho, ho hang setso sa rona se lahlehile. Ke lakatsa e ka se ka kgutla ho be le hlompho, mosebetsi o tsamaye ka setso se felletseng.

Ke hore ditsela tsa hae di kganye, ditsela tsa hae di bulehe, a sireletsehe, a amohelehe lelapeng le lefatsheng la a tlo phela ho lona.

Ke nahana tlamehile re ba kgutlisetse morao, re ba bontshe, re ba rute moo be tswang, ba tsebe setso ho tloha qalong qalong moo ba tswang, moo bontatemoholo le bonkgono ba bona ba tswang. Bophelo e ne ba bo phela le hore bo tla ba etsetsa molemo jwang ho tsweledisa pele setso sa bona.

Mmangwane ke wa ka hlakoreng la bomme, rakgadi ke wa ka hlakoreng la bontate. Rakgadi o emetse hlakore la bontate. Mmangwane o emetse tse hlakoreng la bomme.

Ke nahana ntho e ka etsuwang ke hore ngwana a ikgethele hore o batla ho dula le motswadi o feng.

Ho ya ka pono ya ka, ha monna le mosadi ba dudisana mmoho, ba tlamehile ba le babedi ba nke diqeto tsa tsohle tse etsahalang ka tjhelete le lelapa. Ba le babedi ba be le nako ya ho tswellisa pele lelapa la bona ka hore, e mong le e mong a patale dikoloto, a reke dijo, e mong le e mong a be le karolo ho tsohle tse etsahalang ka tjhelete ka hara lelapa leo.

Ntate Thabiso, ho o thusa maemong ao hlahetseng a bohloko a lefu, re tla tla le bontate ba rona ba hlabang le bomme ba tlo hama mala mohodu. Re tla o thusa ka tsona, re sebetsa re pheha bosiu kaofela o tla refa meroho e dihwete, ditapole, le moroho o motala le mokopu. Re tla pheha le nama, ke kopa o reke le phofo, le setampa, le yona raese re tla di lokisa, ebe tsatsi le latelang hoseng re tla teka ditafole, re hlome le tente. Ka mora lefu re tla hleka, re hlatswe le tsona dikotlolo re di busetse hohle mo di tlamehileng di ye teng, re nke le tsa rona.

Nka rata ha nka e utlwa mona seyalemoyeng, empa o tla e utlwa kae kae e seng kaofela seyalemoyeng, nka thaba ha ba ka e bapadisa.

Ke nahana ho bakuwa ke tumelo ho batho ba fapaneng hobane, di le dikereke di le jwalo tsa ba kresete tumelo ha e tshwane. Jwale buka e ngwe e tla be e re ke keresmese e ngwe e be sa re ke keresmese. Jwale e ya ka tumelo eo ba dumelang ho yona.

Ha ke nahane ke dikolo tse molaong.

Ke nahana pele qeto e tla nkuwa, ho abelanwa ditsha e be e ngotswe fatshe, e tlo re ha o ka hlaha lefu e be ka nkuwa ya wa isiwa mohlomong aponeseng kapa moreneng, hobane jwale ha e buile ka molomo ke teng moo e tlo ba le mathata ha o hlaha lefu.

Ke nahana ngwana wa tsebiswa ha hlahile, ho bonkgono le bontatemoholo ho bohle ba lelapa ba seng ba ile, ka moo meetlo ya lelapa leo e etsuwang ka teng, hobane meetlo ha e tshwane, malapa ha tshwane.